Vhuponi hashu ho ḓalesa vha netiweke ya vodacom na MTN, ri wana na mutengo wa hone u tshi anzela u nga u wa shusha vhukuma, ngauri u nga ḓi dzhenisa datha ya fifty five rand wa wa ita mushumo husi kale wa wana heiḽa fifty five randa yo no fhela ndi hayo mafhungo.

Ndi zwa vhukuma zwo no ḓi vhuya zwa itea ndo renga data yo vha i twenty five gig, nda i shumisa vhukuma kha zwa mushumo kha zwa tshikolo ndo ḓi vhudza zwa uri i ḓo nthusa hu vhuye hu fhele ṅwedzi nṋe na vhamuṱa wanga, tshe tsha nyakhamadza ndi musi ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi to uri u vuwa ndi tshi khou ri ndi khou connecter nda wana i tshi khou mbudza zwauri data yau yo fhela, nga hetsho tshifhinga zwi tonga ndo vha ndi khou lavhelela uri hungavha ho vha hu na ten gig dzo salaho fhedzi zwa uri heyo ten yo ya ngafhi na namusi a thi koni u zwi ṱalutshedza.

Vhanzhi vhaambi ndono amba naho ndo no amba navho ndi pfha vha tshi ri MTN data ya hone i tonga i a farea, fhedziha hai ndi hezwiḽa zwine tshivenḓa tsha ri muṅwe u funa dzotwa muṅwe a funa dzotwana. Nṋe ndi pfha vha tshi amba fhedzi a i thihi kone u tou vha na vhuhaṱuli ho khwaṱhaho khazwo lini fhedzi sa musi ndo amba vhaimbi vhari MTN dzi a farea.

Nga ngoho data dzo vha dzo funa dzi sa pfhi dzo tshinyala lini arali wo renga data dzi linganaho twenty five gig ndi khou ṋea tsumbo, wa wana wo dzi shumisa kha hounoni ṅwedzi dza si fhele dzo vha dzo funa dzi tshi tendeliwa uri dzi pfukele kha ṅwedzi u tevhelaho ngauri hu ḓivha nnyi kha ṅwedzi u tevhelaho u nga ḓi wana hu na zwinzhi zwiṅwe vhutshiloni hau zwine zwa khou ṱoḓa data nnzhi, hedzi musi dzo pfhukela kha ṅwedzi u tevhelaho dzi a kona u thusa uri vhutshilo vhuye phanḓa, ndi zwa vhukuma data dzi songo pfhi dzo tshinyala kha dzi tendeliwe dzi pfhukele kha miṅwedzi i tevhelaho u swika dzi tshi tou fhela dzone dziṋe musi muṋe wadzo a tshi khou dzi shumisa.

Nṋe mobile datha ndi dzi renga ṅwedzi muṅwe na muṅwe zwine zwa ṱuṱuwedza u ṋanga hanga bundle ndi vha ndo sedza uri idzi dzine nda kho dzi renga dzi ḓo kona u nthusa tshifhinga tshingafhani, dzi ḓo pfhi dzo tshinyala nga murahu ha tshifhinga tshingafhani ndi sedza zwezwo, arali nda wana dzi tshipfi dzi a farea dzi a kona u ntswikisa ṅwedzi ndi dzhia dzenedzo, nda wana dzi tshipfi ndi dza ḓuvha ḽithihi kana maḓuvha matanu na mavhili dzi tshi farea ndi khou dzhia dzenedzo nga maṅwe maipfi ndi sedza uri ndi dza tshifhinga kana ndi dza vhutshilo vhungafhani nda kona u renga.

Kanzhi nne ndi renga dza ṅwedzi nga ṅwedzi nga nṱhani ha uri zwi a nthusa hezwo uri ndi kone u ita mugaganyagwama wanga zwavhuḓi, zwa u renga nga ḓuvha nga ḓuvha kana nga vhege nga vhege zwi a u ita uri u wane data dza u tshi vho dzi shumisa na kha zwine zwa si vhe zwa ndeme, zwa u ita mugaganyagwama wa renga nga vhe nga ṅwedzi nga ṅwedzi zwi a thusa.

Zwi tounga MTN ndi yone yone vhaambi vha ralo, vha ri MTN ndi yone ine ya ṋetshedza datha nga nḓila ya khwiṋe u fhira kha vhaṅwe vhaṋetshedzi vha datha.

Kanzhi thaidzo kana khaedu dzine nda ṱangana nadzo ndi dza mutengo, musi u tshi ri ndi khou ṱoḓa data ine ṱhamusi dza nga to nthusa lwa vhege nthihi wa wana mutengo wa hone u tshi u vhambedza na wa musi wo renga lwa ṅwedzi wa wana mutengo wa datha dza vhege u tshivha u nṱha, ngauri wa nga dzhia wa ṱanganyisa vhege nna u wa dzhia tshelede ya hone u tshi kho pfhi kho renga nga vhege nga vhege tshelede ya hone i tshi yo ṱangana u ḓo wana i nṱha nga maanḓa kha musi wo renga dza ṅwedzi. Ha dovha hafhu ha vha na thaidzo ya uri musi wo renga ya ṅwedzi u songo dzi fhedza dzoṱhe ha mbo ḓi pfhi dzo tshinyala a dzi tsha pfhukela kha ṅwedzi u tevhelaho, ndi vhona ungari mutengo ndi yone khaedu khulwane nga maanḓa musi u tshi kho renga data.

U pfhi mutevhe kana mbekanyamushumo ya TV ndi yo teaho zwi ya nga ha uri hu khou lavheleliwa vhaṱaleli uri vha vhe vhe vha fhio kana vhatambi vhane vha vha uri vha kho ḓo tamba vha funesiwa nga vhaṱaleli vha miṅwaha ifhio. Hu ḓi nga na tshiṱori tshone tshiṋe na tshone tshi a shela mulenzhe kha ha uri mutevhe kana mbekanyamushumo i vhe nga tshifhinga tshikene, arali vhatambi vhane vha vha ngomu vhe vhathu vhane vha kha ḓi vha vhaswa zwi a ḓivhea zwa uri vhunzhi ha vhaswa i nga tshifhinga tshikene ndi vhone vhane vha vha vh atshi khou ṱalela, arali vhe vhaaluwa zwia ḓivhea zwa uri vhaaluwa ndi tshifhio tshifhinga tshine vhanga wanala ngatsho uri vha ḓe u ṱalela heyo mbekanyamushumo.

U itela uri nṋe na muzika wanga ri kone u vhonala kha vhathu kana kha vha funi vha muzika wanga ndi nga to ita zwezwila zwa u poster kha u dzi pulatifomo dzi ngaho dzi Instagram, dzi ngaho dzi TikTok na dzi ngaho dzi WhatsApp na dzi Facebook. Ndi hanefho hune vhunzhi ha ha vhafunzi vha muzika wanga vha nga mmbona hone vha dovha hafhu vha kona u pfha uri muzika u ne nda khou ḓa na wo ndi wa lushakaḓe.

App ya u tou thoma ine nda i sedza nga matsheloni ndi heyi ine ya pfhi WhatsApp updates ngauri kha WhatsApp ndi hafho hune wa kona u vhona milaedza i ne wa nga vha wo i rumeliwa vhukati ha vhusiku, wa dovha hafhu wa vhona na miṅwe milaedza ine vhathu nga afho nga hafho vha vha vho poster kha WhatsApp updates dzavho wa kona u ḓivha zwa uri mukene na mukene vhanga vha vhe kha nyimele ḓe ya zwa vhutshilo. Arali vhe kha nyimele ine ya ṱoḓa uri ṱhamusi ndi ambedzana navho ndi a kona u zwi vhona henefho kha WhatsApp updater nda kona u kwamana navho vhutshilo ha ya phanḓa.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo vha na masiandaitwa a vhuḓi na ane asivhe avhuḓi ndi nga ri o vha a vhuḓi musi ndi tshi lavhelesa uri he ravha ri tshi baleliwa unga ṱangana ri vho kona unga davhidzana nga khayo yeneyi nyanḓadzamafhungo ya matshilisano. Nga thungo ndi nga amba nda ri masiandaitwa a si avhuḓi nga nṱhani ha uri vhathu vhe nda vha ndi tshi kona uri ndi takuwe riri yo tangana ri ambedzana kana vhathu vhane vha vha vha uri ndi ndi vha hanefha tsini tsini u a wana ri tshi vho tou shumisa yeneyi nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ha si tshavha na vhu na u tou vhonana nga ṋama ha si tshavha na u ṱangana vhathu ra ḓi tou khaḓana nga zwanḓa sa zwi ḽa kale.

Nyanḓadzamafhungo kana puḽatifomo ine nda wana itshi nthusa kha zwithu zwinzhi zwa mushumo ndi heiḽa ine ya vhidziwa upfhi ndi linked in sa muthu ane ndavha uri ndi kha mushumo wa training kana wa vhupfhumbudzi, na wa vhu asesa, na wa vhu moderator. Hanefhaḽa kha linked in ndi hune nda kona u wana vhaṅwe vhane vha kho ita mushumo wonoyo une nda kho shuma wone vhe vhathu vhane athi athu vhuya nda ṱangana navho fhedzi nga kha yone linked in nda wana ri tshi kona u ḓivhana ra davhidzana nga khayo ra shuma mushumo wa bvela phanda ri songo vhuya ra ṱangana, fhedzi ro shumisa yone yeneyi puḽatifomo ya linked in.

Mashudu mavhi a thi athu vhuya nda ḓi wana ndo thudzela kule kana ndo awela kha dzi puḽatifomo dzoṱhe dza nyanḓadzamafhungo dza matshilisano arali ndo awela kha iṅwe ndi ḓi wana ndi kha iṅwe ngauri ndi nga vha ndo awela zwa mushumo havha hu uri ndi khou ṱoḓa hedzi dza u tou konana, arali ndi khou awela dza u konana ndi vha ndi kha dza mushumo ndi ngazwo ndi tshiri athi athu vhuya nda to awela khadzo dzoṱhe nga tshifhinga tshithihi.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano nga huṅwe yo khwinisa vhudavhidzani nga huṅwe ya tshinyadza heya khwinisa hone ndi henefha hune wa wana vhathu vhe vha vha vha sa koni u davhidzana ḓuvha na ḓuvha nga nṱhani ha hone nga nṱhani ha wone mutengo wa vhudavhidzani hu no tonga dzi thinifolo dzedzi dza u tou foinela, zwa zwino nga kha heyi nyanḓadzamafhungo ya matshilisano zwi vho leluwa sa musi zwi sa tou ḓura lu no pfhi mini. Nga thungo wa wana yeneyi nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo tshinya hunzhi nga uri u a wana muthu o ḓi ṅwalela zwe a ṅwala zwone zwa vhoniwa nga muṅwe a vho pfha ungari u khou guḓiwa ene u a wana vhathu vha tshi vho luṱana ngeno we a ṅwala ovha asongo livhisa kha onoyo ane a khou mu lwisa.